Njengomsebenzi osebenzela ekhaya, ngicabanga ukuthi ukucima kukagesi kungawuphazamisa kakhulu umsebenzi wami. Kungenza igama lami ezindaweni zokusebenza libe libi, ngoba njengoba ngisebenzela ekhaya ngidinga i-inthanethi. Ukuze ngisebenzise i-inthanethi kusho ukuthi ngidinga ugesi, ngoba uma kuhamba ugesi, ne-inthanethi iyacima. Okusho ukuthi uma kuhamba ugesi umsebenzi wami umile ngaleso sikhathi. Uma ugesi uzohamba amahora angu-five, kusho ukuthi mina ngisalela emuva ngokomsebenzi amahora angu-five, ngoba ngalesosikhathi sonke ngiyobe ngingakwazi ukuqhuba umsebenzi wami. Ngakho-ke ngibona ukuthi ukucima kukagesi kuyabaphazamisa abasebenzi abasebenzela ekhaya, ngoba, kusho ukuthi umsebenzi wabo abakwazi ukuwenza kahle ngendlela okuyiyonayona. Bahlezi bezohambisa umsebenzi engaphelele ngenxa kagesi.

Uma i-DSTV, kanye ne-Showmax kungase kutholakale mahhala, ngicabanga ukuthi kunganyusa i-traffic, kwi-inthanethi. Ngoba wonke umuntu uzobe efuna ukubukela izinhlelo ngesikhathi esisodwa, lapho kuzokwenza ukuthi kube ne-traffic enkulu. Ngicabanga nokuthi abakhiqizi be-inthanethi benganyusa intengo ye-inthanethi. Ngakho-ke, ngicabanga ukuthi ukutholakala mahhala kwe-D,_STV, kanye ne-Showmax, kungaba nomthelela omubi kakhulu kweze-inthanethi.

Into yokuqala engingayenza ukuqinisekisa ukuthi ngiphephile ezigebengini ze-network, ngingabuza kubasebenzi basesikhumulweni sezindiza, ukuthi ngabe lithini igama lenethiwekhi yabo yomphakathi. Emva kwalokho ngiyobe sengisebenzisa, i-VPN, ukuzivikela ezigebengini zenethiwekhi. Ngikugweme ukuvula izinto ezibucayi, ezifana njengebhange, ama-akhawunti ami, kanye ne-imeyili. Ngikhubaze ukwabelana kwefayela kwifoni yami, ukuze ngivimbele ukwabelana okungagunyaziwe kwamafayela ami.

Izinto engicabanga ukuthi kungamele sizithinte esiteshini somsakazo womphakathi, izinto engicabanga ukuthi zibaluleke kakhulu emphakathini. Kungamele siqale sikhulume ngezihloko ezifana nokusweleka kwamathuba emisebenzi kwintsha yethu esiqedile umatikuletsheni. Kube ukusweleka kwezinsizakufunda ezikoleni, kubantwana bethu abafundayo. Kube ukubhebhetheka kobugebengu emphakathini. Kube ukusetshenziswa kwezidakamiswa, kwezidakamizwa kwintsha yethu yanamhlanje. Kube, ukusweleka kwamanzi emiphakathini, nokuhamba kukagesi kungalangazelele muntu. Ngicabanga ukuthi uma singathinta lezo zihloko, siqhamuke nesu lokuthi yini esingayenza ukusiza ukuthi sivikele izinto ezifana nalezo.

Ukuze abe umsakazi ophumelalayo, uzodinga ukuba namakhono okuxhumana aqinile. Asho imicabango yakhe ngokucacile, nangokuzithemba. Abe nendlela enhle yokukhuluma nabalandeli bakhe, abenze bezizwe bebalulekile. Abe nemibono emisha, emihle, eyisa empumelelweni. Abe umuntu othandekayo, ozithembayo, futhi oyaziyo into ayenzayo, ozithembayo ngento ayenzayo. Okunye, kungasisiza ukuthi, umuntu wasendaweni kube uyena umsakazi, ngoba uyazazi izinkinga umphakathi osuke ubhekene nazo. Ngakho, uzokwazi ukuthi yini ebalulekile okumele ayibeke phambili.

Ngokubona kwami, ngicabanga ukuthi uma uhulumeni engahlinzeka nge-inthanethi yamahhala, noma eshibhile, engasiza abantu abaningi. Kungaba abafundi, kungaba abacinga amathuba emisebenzi. Ngoba, uma kune-inthanethi yamahhala, abafundi ikakhulukazi abasemakhaya, bengakwazi ukwenza ucwaningo labo lomsebenzi wesikole behleli ekhaya, kungadingi ukuthi baze begibele bahambe baye emadolobheni beyofuna ulwazi. Okunye, abantu abacinga amathuba emisebenzi, njengoba usuka ecinga amathuba emisebenzi, usuka engenayo imali yokuhamba ebheka imisebenzi. Ngakho-ke, uzokwazi ukuthi acinge amathuba emisebenzi esebenzisa i-inthanethi. Ngakho-ke, uzokwazi ukuthi athumele ama-imeyili, efaka izicelo zemsebenzi. I-inthanethi yamahhala ingasiza abaningi.